Imincintiswano wezemidlalo engengaba kuwona kwakuwumdlalo wokukhuluma phecelezi i-debate. Ngangihlezi nje ngiy'dlela amahlanga lapho ngihlezi ngidla umhlanganiso ngoba into engiyithandayo ukhuluma kuyinto engangihluli. Kanti futhi nokufunda ukuthi ngazi izinto ezenzeke emhlabeni kwabalula noma kwenza ukuthi lomsebenzi ubelula .

Ngiyavumelana impela kakhulu nokuthi imdlalo ibe impoqo ngoba imidlalo ihlukahlukene. Khona imidlalo edinga ukukhuluma, edinga ingqondo kuphela engaze idinge ukuthi ingane igijime ishone le na le, bese kuba khona futhi imidlalo ephoqa ukuthi ingane igijime ishona le na le. Lokho kuyosisiza ukuthi iy'ngane zethu zingayitholi seziyilento yokuthi zikhuluphele ngokweqela phecelezi ukuba obese. Kanti futhi nalokhu okujuxuzisa ingqondo, kuyasiza ukuthi ingane ikwazi ukuthi ihlakaniphe iqaqeke.

Ngicabanga ukuthi ena imidlalo ngoba iminingi kanje, Umnyango Wezemidlalo Namasiko phecelezi u-Department of Sports and Recreation Arts and Culture and Recreation, iwona ongathatha igxathu, uhambe unxanxa amazwe lawa amanye ukuthi awadlale imidlalo yobungani namazwe alayikhaya. Uma beza lana bakwazi ukuthi balethe ngoba bayafaka iy'vakashi basuke befaka ney'vakashi ezweni lethu, bayakwazi ukuthi balethe umnotho uthi ukukhuphuka ngoba basuke bezoba beletha imali yasemazweni abo, esikhathini esiningi otholukuthi inamandla ukudlula izwe lethu. Ngaleyo ndlela noma befika bebona indawo beyithanda, mese bebuyele emuva beza nemndeni yabo baba izivakashi ey'letha imali ezweni lethu kube intuthuko-ke kithina emnotho.

Lento ilula iqala ekufundisweni ukuthi iy'ngane zifundiswa kanjani kwizinto eyifana no-Life Orientation ukuthi yini abayifundiswayo abantwana, bayafundiswa yini ukwamukela futhi bayafundiswa yini ukuthi baphathane ngendlela efanayo. Ukuze noma kusasa beqasheka, bangabi nokucwasa futhi bangazizwa becwasekile na la bangacwaswa .

Ngicabanga ukuthi iy'kolwe azenzi okwanele ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi mhlampe esikolweni umdlalo okhona, noma okuyiwona okuphoqelekile ukuthi udlalwe kuba umdlalo webhola. Umdlalo webhola-ke isikhathi esiningi iy'kole aziwucabangeli ukuthi amantombazane angalidlala. Bavele bacabangele abantu besilisa noma abafana ukuthi ibona okufuze ngabe badlala ibhola ley'nyawo. Lokhu okwenza ukuthi amantombazane engabi nogqozi lokuthi adlale imdlalo ey'kolweni.

Umdlalo wamakhadi engiwuthanda kakhulu ilo abaye bawubize ngokuthi u-Crazy Eight. Okusho ukuthi nidlala ngamakhadi awu-eight, umuntu nomuntu axove amakhadi bese anikwa amakhadi akhe. Into engangiyithanda ngalo mdlalo ukuthi ujuxuzisa ingqondo ngoba ngenkathi bekunika amakhadi ozodlala ngawo, fuze umcabangele lo odlala naye ukuthi engabe yena uphethe amakhadi anjani ukuze ukwazi ukumshaya nokumudla kulo mdlalo. Umdlalo enguwuthanda kakhulu ngaleyo ndlela ngoba yize noma mhlampe kunzima ukuchaza ukuthi ikahle-hle udlalwa kanjani, kepha ngiyakwazi ukuthi nanku wudlale ngoba nidlala ngamakhadi fuze ukuthi ubone ukuthi mina nginey'namba ezithini, wena uney'namba ezithini, kodwa uwumdlalo odinga ubuchule benqondo kakhulu.

Qembu lami engilithanda kakhulu, ngithanda iqembu lebhola ley'nyawo, iMamelodi Sundowns. Ngingasho ukuthi nje ihlezi inqoba akusaphawuleki kakhulu ngoba kuyona kuyinto ejwayelekile ukuthi uyithole isemandleni noma uyithole iwinile. Ngakho-ke akulula ukuthi ngingasho ukuthi mhlampe ikuphi ukunqoba kwayo engakubona mhlampe kukhulumeka kakhulu ngoba kuyinto eyenzeka nsuku zasa le, umeke yadlala nje amathuba maningi ukuthi izowina.

Akukho okungenziwa ngaphandle kokuthi abasebenzi baqhubeke batshelwe futhi ukuthi kunemidlalo emikhulu ezayo. Baqhubeke nabakwenza njengamanje ngoba benze umsebenzi omuhle kakhulu oncomekayo futhi. Kodwa kumele bazi ukuthi kukhona abazokuthola umangabe unyaka uphela, ngoba basebenzile.

Iy'ikole nje kufuneka zibachazela abazali ukuthi ukuhlalela e-inthanethi kulimaza iy'ngane, ngoba kulimale amehlo ey'ngane, hlezi igqolozele ikhompyutha noma amafoni bachaza futhi nokuthi kuyalimazeka iy'ngane ngoba ayisakutholi isikhathi sokujuxuza zike zixukuzise umzimba, lokho okusho ukuthi-ke imizimba yazo igcine isishesha ukuguga isikhathi singakafiki, ngenxa yokuthi ayikutholi ukuhambahamba.